Go ya ka melao ya NSFAS ba lebelela madi otlhe a a tsenang mo lapeng mme ga ba kgatlhegele thata gore motsadi o tlhokomela bana ba le kae kgotsa ditshenyegelo tse dingwe tse nang le tsone. Seno se ka felela ka gore baithuti ba ba tswang mo malapeng a na leng madi a masesane le fa go ntse jalo ka ntlha ya baagi ba le bantsi mo ntlung ba seke ba newa thuso ka NSFAS e bonang madi otlhe a a seng mo maemong a a feletseng a botshelo.

Go beeletsa madi go ka simolola ka lekgolo la diranta, mme go beeletsa go tsaya karolo thata mo matshelong a rona. Batho ga ba e bone e le poelo gonne madi a e leng gore a tlabe a beeletswa gase gantsi a katswa a le mantsi mme a nna le e e itumedisang thata. Ke ka moo batho ba feleletsa e le gore ba tsaya madi a bona ba dirisa botlhaswa ntle le go a beeletsa.

Melemo ya go dirisa mogala e e leng gore e romela madi e 'irile tokafatso thata mo matshelong a rona mo e leng gore le nako ga e je le nako, o kgona go romela madi gone jaanong o itse gore a tla tsena kgotsa gongwe a tla tsena go le kamoso. Mme fela go ne go na le ditlamorago tsa gore madi a kgone go sa tsene kgotsa gongwe ya nna nako ya gore motho o go file dilo tse e leng gore ga di a siama, madi a ba a feleletsa a sa a fitlhelele. Mme fela e 'irile tokafatso thata mo maphelong a rona le ko lapeng, batho ga ba bone tlhokomelo ya tsona.

Go kgona go duela ditirelo ka bonako, ditirelo jaaka tsa metlakase, metsi le ditshwanelo tsa telephone-u di ka duela ka founu mo e leng gore go ile ga nna le diphetogo di le dintsi thata. Diphetogo tsa go fokotsa tiriso ya madi a matlhako. Batho ba le bantsi ba se ba kitla ba tsaya madi a matlhako mo dibankeng mme ba dirisa founu ya bone go duela le go amogela madi, le go romela go amogela madi, go nna bonako le bonolo. Batho ba kgona go dira transaction le mongwe yo o leng kgakala ka metsotswana fela.

Ga nka gapa madi mo forex, selo sa ntlha se ke tshwanetseng gore ke se nagane ke tlo go bula tirelo di le dintsi go ka thapa ba ba sa direng, ke thapa bašwa, ka fa ke bula le sekwele sa go ka ruta. Ke a tsenya ba bangwe ba ba ka ratang ba bangwe mo sekweleng seo, ke a bula dilo tse e leng gore di farologane jaaka ko maruong di a bitsa le batho gore ba kgone go bereka teng fao. Ke tla feleletsa ke e direla ditirelo di le dintsi go ka thusa bašwa kwa metseng.

Ga ke tlhopa banka ke lebelela gore banka e goga bokae kgwedi le kgwedi, gape ke lebelela gore a ke ka ke banka e bolokosegileng thata. Go ya ka nna ga ke a tshwanela gore ke neye batho nomoro ya sephiri gonne go bonolo thata gore motho a tseye madi mo akhaontong ya ka mme fela ke a be ke feleletsa e le gore ga ke itse gore a tshotswe jang. Go botlhokwa thata gore o boloke nomoro ya gago ya sephiri.

Ke tshwanetse go ya kwo dibankeng tse dikgolo, ko e leng gore ke a go tswalela akhaonto ya ka teng kgotsa gongwe ke tshwanetse gore ke founele dinomoro tsa bone tsa mogala gore ke tswale akhaonto. Mabaka legolo la gore ke tswale akhaonto, sekai, ga ke ne ke dira tiro ya ka e be e fela mme madi a teng a ne a tsena mo akhaontong eo ga a sa tlhole a tsena, ke tlabo ke e tswala gonne e tla be e sa tlhole ke e dirisa gore e ka tsenya madi mo akhaontong.